Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ka ikutlwa ke na le boitumelo jo bogolo, ke utlwa o ka re ke ko lefelong la me ke le esi ke ne ke fofela ko lefelong la Cape Town.

Ke ka rata go namela sefofane se segolo jaaka boeing kgotsa airbus. Batho ba bangwe ba tshaba go palama difofane ka go sa tlwaela go fofa, go tshaba diphologolo tse di fofang kgotsa go ikutlwa ba koafadiwa le go tshaba dikotsi kgotsa maemo a bona a mmele.

Fitlha kwa boemelafofane ka nako, tsena mo go checke-in counter, e ya kwa go security check, lebelela depature gate ya gago, namela sefofane sa gago. Malebela a a botlhokwa, tlhola gore passport-o ya gago ga e a fela, bona gore o kgonne go lefela luggage e e fetang mo karolong e letlelelwang. Fa o sa tlhaloganye sengwe bo tsa babereki ba boemelafofane ba a thusa.

Dilo tse di siameng ka tiriso ya dibese ke theko e e kwa tlase, o fitlhela mafelo a le mantsi, le go fokotsa kgobokanyo ya dipalangwa dilo tse di sa rategeng ka dibese ke tshoganyetso ya nako, tlhokego ya mananeo a a tlhamaletseng le bokgoni jo bo kwa tlase le tlhokego ya pabalesego.

Ke go tlhoka tshedimosetso e e lekaneng le karata e e ganediwang le mathata a thekenoloji.

Dilo tse di dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke license ya seemo se se tshwanetseng bokgoni jwa go kgweetsa ka polokesego, maikutlo a a siameng, go tlhaloganya gore baeti ke batho ba ba botlhokwa le go kgona go rarabolola mathata ka bonako, le go nna phepa le go tlhokomela bese. Ba thusa batho go ya tirong ka go batsamaisa, ba le bantsi ba fokotsa le diphoso mo tseleng ebile ba netefatsa polokesego ya baeti. Ba dira gore mafelo a kgonege go amana.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike ke go tlhoka.

Bese kapa diphitlhelelo, menyetla kgotsa bophelo ka kakaretso di tsamaya ka nako ga di eme le ope. O ka dira eng fa bese e sa eme ka dinao, o ka dira fa menyetla e sa go emele e feta fela fa o sa itebaganya le yona ka nako.

Ee e ne ya ntshiya bese ka gore ke ile ka diega go tsoga mo mesong.

Go senyega ga ditogamaano tsa batho ba bantsi, matshwenyego le kgatelelo ya maikutlo, phefo mo itsholelong ya batho, ditshupetso di ama bapagami ka tshimologong ya letsatsi e senyega, ditshenyegelo di oketsega, kgatelelo ya maikutlo le tiragalo ya tiro e fokotsega.

Ke go tlhoka ditlhabololo mo dipalamong, palo e e kwa tlase ya dibese, le ditshupetso kgotsa mathata a tsamaiso.

Fa tlhwatlhwa e oketsega ba tshwanetse go lefa madi a mantsi go fitlha tirong kgotsa sekolong, ba kgaotsa go reka dilo dingwe tsa motlhala tsa go tshwana le dijo, ba nna mo kgatelelong ya semoya le maikutlo, bangwe ba tlogela tiro le sekolo.

Mokgwa wa go lekanya tirelo ya dibese ke palo ya maemo a go bontsha gore batho ba kgotsofala bokae ka tirelo ya dibese mo tekanyetsong ya tirelo e e maswe thata ga e kgotsofatse gotlhelele. Dikgang tse di ka akarediwang mo tekanyetsong eno ke nako ya go goroga ga dibese boitshwaro jwa batshabi ba dibese, bontle le phepafalo ya dibese le polokego.